Uma ngingathuthukisa into eyodwa ngezimo zokuphila kwabasebenzi basemapulazini, bekungaba izingqalasizinda zokuhlala nezidingo eziyisisekelo. Iningi labasebenzi basemapulazini lihlala ezindlini ezincane ezingenazo izinsiza ezifanele. Uma kuthuthukiswa izindawo zabo zokuhlala kungaba nomthelela omuhle empilweni yabo, ukukhiqiza kwabo emsebenzini kanye nenhlalakahle yabo. Izinto ezingathuthukiswa, izindlu ezisezingeni elihle, amanzi ahlanzekile, ugesi othembekile, izindawo zezempilo, izikole nezindawo zokufunda. Ukuthuthukisa izindawo zokuhlala kwabasebenzi basemapulazini kungathuthukisa izinga labo lempilo kwenze futhi bakhiqize kangcono. Lokhu kungaholela ekutheni ekukhuleni kokuzinikela emsebenzini kanye nokuthuthuka komphakathi wonkana.

Ukuze ipulazi liqinisekise ukutholakala kwezithako ezintsha endaweni yokudlela ye-Bed and Breakfast BNB. Lingasebenzisa izindlela ezilandelayo, ukulima izithako zasendaweni, ukuba nezingadi zepulazi, ukusetshenziswa kwezindlela zokulima ey'hlakaniphile, ukwakhiwa kwama-greenhouse noma ama-tunnel gardens. Ukusebenzisa ukusebenzisana nabanye abalimi. Ukwakha ubudlelwane nabalimi bendawo, izinkontileka zokuhlinzeka supply agreements. Ukusebenzisa izindlela ezintsha zokugcina ukudla, ukugcina ukudla ngendlela yemvelo, ukusebenzisa izinqumo, izinqubo zokuphathwa kokudla eziphumelelayo, ukulungisa imenyu ngokwezikhathi ukudla okuhambisana ne-season, ukwehla izinguquko ezisheshayo.

Inqubo yokunakekela izindwangu zoboya ukuze kuvinjelwe ukushwabana nokulimala. Izindwangu zoboya, wool fabrics, zidinga ukunakekelwa ngokucophelela ukuze zigcine isimo sazo zigweme ukushwabana nokulimala. Singathola kuzo ukugezwa kwezindangu zoboya. Sebenzisa amanzi abandayo noma afudumele. Sebenzisa insipho ethambile noma i-detergent ekhethekile ukomisa izindwangu zoboya. Gwema ukomisa ngezinga lokushisa eliphezulu. Gwema ilanga eliqondile ukulondoloza izindwangu zoboya. Gcina endaweni eyomile engathathi uthuli, usebenzise izikhwama izikhwama zokugcina umoya ungene kancane. Ukususa amabala, sebenzisa indlela ethambile yokuhlamba amabala. Gwema amakhemikhali aqinile. Ukuphepha ironing. Sebenzisa izinga lokushisa eliphansi.

Uma umlimi eguqula ingxenye yomhlaba wakhe ayenze indawo yezivakashi, kubalulekile ukukhetha izinhlobo zezindawo zokuhlala ezihambisana nemvelo futhi eziheha izivakashi ezifunayo ukuphila kwasemaphandleni, esingabala khona amakhabhini ezinkuni, wooden cabins, kungaba ayaziheha na izivakashi? amatende kanokusho luxury safari tents or glamping tents. Izindawo zokulala zasemapulazini farm strays, or guest houses, izindlu zezinkuni ezincane tiny houses or eco cottages. Izindawo zokulala ezivulekile, open air sleeping platforms kanye namakhaya ezwe, ama-traditional huts or thatched rondavels.